Loko ndyangu wu nga ri na xifunengeto xa xilahlo naswona wu boheka ku hlengeleta mali ya yi hi xihatla loko ku humelela rifu swi engetela ngopfu ku vaviseka ka mitlhaveko hikokwalaho ka leswi ku tika ka ku hlengeleta mali hi xihatla ku hlawula ku lunghisela nkhuvo wa xilahlo swi lava mali yo tala naswona swi endla leswaku ndyangu kha u karhala ngopfu hikuva wu fanele ku rhandza munhu loyi afika yimbile hinkwayo ka swi nkarhi lowu wu pfunaka wu tlhela wu ra ra ma mali ku va ni maxangu ni khombo ya ti landzelerisi hi swikweleti ku hundzuka ka ku vilela loko ku nga heli ku va ni nghingiriko exikarhi ka swirho swa ndyangu.

Makhombo ya ku hlayisa mali ekaya ku yiviwa ka mali loko mali yi hlayisiwa endlwini yi le khombyeni ra ku yiviwa hi hi ntshaveni makwavo kumbe munhu a tivaka leswaku mali yi kona kona a hi ndhawu yi leyi sirhelelekeke ngopfu tanihi bangi laha ku nga ni vuhlayiseki lebyi tiyeke ku hisiwa ka mali khombo ro fana na ndzilo ku ba na mpfula kumbe ku bubudzumeka ka mati endlwini swi nga lovisa mali hinkwayo loko yi nga hlayisekanga eka ndhawu yo swinene ku lahleka kumbe ku rivala ndhawu leyi yisiweke kona mukhomi a nga rivala laha vekeke kona mali ngopfungopfu loko a tirhisa ndhawu yo to tumbeta leti nga riki ta kahle kumbe loko a tshuka a ri tikeriwa hi miehleketo ku pfilunginyeka eka nhlengeletano ku pfumala ka vumbhoni bya ku nghenisa mali ku tika loko ku lava ku hakela swilo.

Ndzindzakhombo wa vutomi i swilo swa nkoka swilo swinene eka vutomi bya munhu leswi swi fambisaka n'wi nyika xikongomelo ni leswi n'wi endlaka a hanya hi ndlela leyi twalaka hi ririmi ro olova i matimu ntikelo na leswi endleka vutomi bya wena byi va na nkoka swikombiso swa ndzindzakhombo wa vutomi swi nga katsa xikongomelo xa vutomi bya munhu leswi a swi lavaka ku swi fikela ku fana na no pfuna van'wana ku dyondza ku hanya vutomi lebyi tiyeke lebyi hlayisekeke mintlhaveko ni timfanelo ta vanhu ku rhandza ku tshembeka ku va na xichavo ni ku tshembeka eka swilo leswi pfumalaka eka swona swikhongelo rimbewu kumbe mimfuwo ntirho kumbe vutshila byo endleka a titwa a ri na nkoka.

Loko munhu a kombela leswaku a hlamuriseriwa hi mhaka yo rhumela mali hi tinomboro swi ta tika ku tlhela u tekela nchumu wa nkoka tanihi ku rhumela mali u nga swi twisisi kahle leswi nga humelesela laha yo biha kumbe swi nga vangela ku lahlekeriwa hi mali u nga n'wi hlamusela hi ndlela yo hlonipha naswona yi yi komba ku titwa hi nchumu tanihileswi ndzi kombela u ndzi twisisa a ndzi titwi kahle ku vulavula hi mhaka yo rhumela mali hi nomboro leswi vangela ku karhateka hikuva i nchumu wa nkoka naswona a ndzi lavi ku endla xihoxo swi nga antswa ndzi hlamuseriwa kahle hi munhu loyi a tiyimisela ku pfuna hi ndlela leyi nga riki online kumbe hi ku ringana yena leswi kombisa leswaku u rhandza ku twisisa kambe u na ku tshemba loko.

Lexi lawulaka leswaku u fanele u hakela mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti i swilo swo hlaya leswi fambelaka ni milawu ya khadi rero leswi katsa xitalo lexi u xi tirhiseke i mali hinkwayo leyi u yi tirhiseke eka khadi ra wena loko u rhandza u nga hakela yin'wana hinkwayo hi nkarhi lowu lavekaka leswaku u papalata ntswalo nhlawulelo lowu lavekaka, khampani ra khadi yi ta ku byela xi xiphemu xo tsongo xa mali leyi u yi fanele u yi hakela hi nkarhi hinkwawo leswi endla leswaku u tshama u ri nkarhi u hakela ntswalo loko u nga hakeli xitalo hinkwawo hi nkarhi ntswalo wa engetelana eka leswaku u seleke na swona tihakelo to hlwela loko u hlwela ku hakela khampani yi nga ku hangalasa hi hakelo yo hlwela tindzima ta xa khadi.

Ku va ni munhu wa a ri na ndzindzakhombo wa movha i nkoka swinene hikuva swi pfumelela munhu mikateko yo tala, naswona swi kombisa vutihlamuleri bya le henhla leswi swona swiphiqo swa nkoka leswi endlaka ndzindzakhombo wa movha yi va na nkoka. Ku antswisa mikateko ya ntirho, mintirho yo tala yi lava vanhu lava nga na swi kotaka ku famba hi movha ngopfungopfu eka tindlela to fana na vutirhela bya le kaya, ku rhumela swakudya, swimakiwa, tidokhumente, ku nyika munhu ku ti tshembela u kota ku famba u ri wexe hi nkarhi lowu u wu rhandza ku ya exikolweni entirhweni kumbe emihlanganweni naswona sweswo swi hunguta ku titshega hi vanhu ku pfuna hi nkarhi wa emergency or wa xihatla.

Ina ku hola hi tibangi kungari ku ya folela swi tisa nhluvuko lowukulu swinene ematikoxikaya. Leswi swi kombisa ku cinca ka nkoka eka vutomi bya vanhu va le handle ka miti, kusukela eka timfanelo ta rihanyo, vuhlayiseki bya timali ku fikelela eka mikateko ya bindzu. Ku pfuleleleka ka tindlela ta kahle ta vuhlayiseki bya mali. Vanhu va le matikoxikaya va kota ku hlayisa mali ya vona hi vuhlayiseki va nga chavi ku yiviwa kumbe ku lahlekeriwa hi mali. Ku hunguta mali yo famba loko munhu a hola hi bangi a nga ha laviseki ku famba mpfhuka wo leha ku ya folela leswi hlayisa mali ya ndlela ni nkarhi. Ku hlohlotela bindzu, loko vanhu va tshama va ri na bank account va sungula ku dyondza hi ku tirhisana na ti-project ta swikweleti.

Vunghozi byo tikatsa na vamachonisi i ku tirhisa matimba ya xikhundla, vutihlamuleri kumbe xiave lexi munhu a xi nga na xona leswaku a hlanganyela eka ntirho wa vun'wana kumbe swiendlo leswi fambisaka na vuhumbuluki leswi endliwaka hi vamachonisi. Rito vamachonisi ri vula yini, ku teka mali hi van'wana, ku tirhisa mindhavuko ya mfumo hi ndlela yo biha, ku hakela munhu hi ndlela ya xihundla leswaku a va pfuna ku kuma ntirho kumbe contract. Vunghozi byi katsakanya na vona byi tikomba njhani, ku amukela mali kumbe mikateko ya leswi nga riki enawini. Leswi swi yisa emahlweni xikongomelo xa munhu, ku tumbeta vumbhoni bya ntirho, ku kombisa ku rhandza ku seketela ntirho wa vumachonisi.

I ntiyiso leswaku mali yo khandziya yo ya edorobeni yi tele swinene eka vanhu lava tshamaka etindhawini ta le matikoxikaya, hikuva tindlela ti leha naswona switirhisiwa swo famba swi nga ha va swintsongo kumbe swi durha. Ku hunguta ku fambafamba loko munhu a hola hi EFT kumbe a nghenisiwa mali hi director eka bank account a nga ha fanelanga a famba a ya folela. Leswi swi tlhela swi hlayisa mali ya ndlela naswona swi hunguta nkarhi lowu wa lahlekaka hi ku yima eswibangini kumbe ku famba mpfhuka wo leha. Ku tiyisa vuhlayiseki bya mali, ku nyika vuntshunxeki ni nkarhi wa ku endla swin'wana, ku pfuna eka ku hlayisa ni ku hlela mali, ku antswisa vutomi bya ndyangu, ku tisa ku tshemba eka ndlela yo hola.

Mali, mali ya UIF Unemployment Insurance Fund leyi munhu a yi kumaka loko a nga ha ri ntirhweni, yi pfuna swinene eka ku hlayiseni ka vutomi bya munhu hi masiku hinkwawo loko a tshikiwa entirhweni hi mhaka leyi yi nga ri xihoxo xa yena. Tanihi ku heleriwa hi ntirho, ku pfaleriwa ka bindzu kumbe ku tsemiwa ntirho. Ku pfuna leswaku vutomi byi ya emahlweni hambi u nga ha tirhi UIF yi ku nyika mali yo seketela loko u nga ha ri holi, ku endla leswaku u kota ku xava swakudya, ku hlawula swilo swa nkoka tanihi rent, mati magezi. Ku sirhelela ndyangu loko u ri na vana kumbe ku kumbe u hlayisa ndyangu UIF yi pfuna leswaku u nga va tsandzi hi nkarhi lowu u wo karhateka. Ku hunguta ku vaviseka ka miehleketo ni ku karhala, ku nyika nkarhi wo tikarhatela ku lava ntirho swin'we na ku dyondza.